Nna ke tseba tshebetso ya ho etsa dihwapa. Ka ho omisa nama, ke tshele ka letswai e be o e beha letsatsing.

Boholo ba batho ba mahaeng ha ba ruteha. Ka hoo, temo e thusitse haholo ka ho ba fa mesebetsi hore ba kgone ho sella malapa a bona.

Tlhapi ya tuna ke tlhapi e nyenyana e tswang lewatleng. Di tshwasi di a e tshwasa, di kgabele, e be di bidisa ka hara metsi a letswai. Ha di qeta ho e bedisa, di a e phodisa e be di kenya ka hara makotikoti. E be di isa dishopong.

Di-college le di-university, di ka fa batho ba setjhaba di-workshop tsa mahala. E le nngwe kapa tse pedi ka kgwedi. Hore ba kgone ho tseba hore ba ka hlokomela le ho hodisa dijalo tsa bona ka nepo, ha jwang.

App ya ho lema, e ka thusa ka hore e jwetse batho kapa balemi ha dijalo di loketse ho kotulwa. Kapa e ba jwetse ha eba ho tlo ba lemang maemo a lehodimo a mabe. Kapa e ba jwetse le hore ba ka hodisa dijwalo jwang. Ke difeng tse senyehileng, ke difeng tse hlokang hore di ntlafatswe.

Dihwai di fula haholo hore di balehe maemo a lehodimo a mabe, a tlang ho lematsa dijalo tsa bona. Ka hoo, di fula haholo hoo di qetellang di ipaketse kgoholeho ya mobu.

Ke nahana sena se bakwa ke hore letlalo le KZN, ke letlalo le tswang hodima phoofolo. Ke letlalo le sokang le kenywa ka hara dintho tse ntlafatsang letlalo kapa le hlwekisa letlalo. Ka hoo letlalo leo le etsang diaparo tsa KZN, le nkuwe hodima phoofolo mme la etsa diaparo le soka le etsuwa letho.

Dijalo tse senyehileng haholo polasing ya ka, ke a di arola ho dijalo tse ntseng di lokile. E be tseo tse senyehileng haholo, ho tsona ke kgetha tse ka jewang ke diphoofolo tsaka. E be tse seng di senyehile ho feta tekano, ke di kgutlisetsa ka tlasa mobu e be manyolo.

Jwalo ka molemi, nka thaba haholo ha mmuso o ka fana ka ditente tse hlokomelang dijalo. Hore maemo a lehodimo ha a mpefala, dijalo di dule di bolokehile. Ho sa kgathalatsehe hore ho na difako kapa ho tla merwallo, dijalo di bolokehe. Hobane balemi ke bona batho ba fanang ka dijalo tseo ho tsona ho etsuwang dijo tse iswang bathong. Ka hoo, tlamehile re hlokomelwe, le dijalo di hlokomelwe.

Jwalo ka sehwai, boemo ba lehodimo bo mpakela tshitiso. Hobane ha ntse ke batla hore dijalo tsa ka di hole, e be maemo a lehodimo a mpefala. Sefako seo le dikgohola tseo di senya jalo tsena tse nyenyane. E be ke tlameha ho qala fatshe hape ke jale peo, mme sena se sitisa tshebetso ya ka le di-supermarket tse batlang dijalo tsa ka ka nako eo. Ka hoo, ho rarolla se, ke aha tente ka hodima dijalo tsa ka hore di sireletsehe mohlang maemo a lehodimo a mpefalang. Hona ho thusetsa hore dijalo di hole di sena tshitiso. E be mohlang di-supermarket di batlang, ke be ke na le dijalo tseo nka ba fang tsona tse ntlafetseng.

Eya di teng dimela tseo tse sa rateng metsi a mangata. Ke bua ka dimela tse kang rosemary, kapa cornflower. Dijalo tsena ha di rate metsi a mangata, mme tsona di ya tswelella mohlang ho nang le dikgohola kapa ho nang le komello. Tsona ha di na bothata di a hola.

Ke ile ka bona dimela di jalwa ka hara malaye. Di jalwa e ka re ke ditepisi empa ke sa utlwisisi hore ho etsahalang ke eng. Empa ka qetella ke jwetsuwe hore ke sejwalejwale, hona ho thusa hore ho be le dijalo tse ngata ka nako e le nngwe.

Kgotso, ke ntate Mohapi ya buang. Mmuso o re jwetsitse hore naha ya rona e dumetse hore re ka e nka. Empa ha re soka re fumana dipampiri tse buwang sena. Nka thaba haholo ha o ka nhlalosetsa kapa wa nhlahang leseding hore dipampiri tse pakang sena re tla di fumana ka mora nako e kae. Ke a leboha.

Ke ikutlwa ke halefile ebile ke hloname haholo. Ke tlo ya ho ngaka ya diphoofolo mme ke fihle ke mo hlalosetse se etsahalang ka ditsuonyana tsa ka. E be yena o tla mpha meriana eo nka e sebedisang hore ditsuonyana tsa ka di ntlafale, kapa a njwetse hore ke etse jwang hore ke thibele se etsahalang.

Tjhe, ke bona e le ntho e sa lokang. Hobane batho bana ba ya ditoropong ba re ba lo batla bophelo bo botle ba lo batla tjhelete. Empa naha eo e ba e sileng morao, ke yona e ka ba etsang barui. Ba ka lema kapa ba ba diphoofolo, mme ba rekisetsa tsona ditoropo tseo tse ba yang ho tsona.

Ka pono ya ka, sena ke hobane poone e masimong ke poone e ntlafetseng, e hotseng le mobu le tlhaho. Poone e hatseditsweng ke poone o sa tsebeng hore e kgotswe neng, mme e na le nako e kae e hatseditsweng, ke ka hoo e sa latswehe.

Ka pono ya ka, bana ba batlang ho sebetsa polasing ba ka tlase ho dilemo. Ke hloka batswadi ba bona ba etse affidavit, ba ntlatsetse hore ba dumela hore bana ba bona ba tle ba tlo sebetsa. Ka hoo, ke be le bopaki ba hore bana ba ba dumelletswe ke batswadi hore ba tlo sebetsa polasing ya ka.

Ke tlo jwetsa basebetsi ba ka hore ba kwalle dipudi tsa ka ka hora ya botshelela mantsibuya mohla ena. Mme ba netefatsa hore masaka a kwetswe ka ofela. E be le gate ya polasi e notletswe.

Ho lema ha se ntho ya batho ba baholo. Ke ntho ya mang le mang. Ho lema ho thusa hore o dule o na le dijo tseo o ka di jang, nako eo o di batlang. Hape ho thusa hore o kgone ho ba le tjhelete, ka ho rekisa dijalo tsa hao, o di rekisetsa di-supermarket kapa o di rekisetsa baahisane ba hao ba senang tsona.

Batsofe beo ke kopaneng le bona, ba re ba tshepa le ho sebedisa dijalo tse pedi ho feta tse ding. Ka lebitso, ba re ke lengana le kgomo ya fatshe. Ba re dijalo tsena ha o di kopantse, mme wa di bidisa. Di hlwekisa sefuba, di thusa le ka mafu a masapo le tse ding tse ngata.

Ba kgona ho jala dijalo tse mmalwa. Hape ba kgona fela ho hodisa diphoofolo tse tlase seemong.

Ke nahana ba lahla tjhelete, hobane matlalo ao ba ka rekisetsa batho ba kgonang ho etsa diaparo tsa matlalo kapa dieta tsa matlalo.

Tse ding tsa dimela di kgona fela ho mela mobung o itseng. Ke ka hoo re sa kgoneng ho di jala mahaeng a rona. Boholo ba batho ha ba ikgantshe ka sena hobane ba nahana hore ba tla kgethollwa haebane ba sebedisa meriana ya tlhaho, ho na le hore ba ye ditoropong ba lo sheba dingaka.

Ba ka nka eme re ya litara tse hlano, mme ba e phunya masoba ka tlase ka mona. E be ba tshela metsi ba nosetsa ka yona. Hona ho thusa hore re boloke metsi.

Ha e le disebediswa tsa kgale, ke kgona ho itokisetsa tsona. Empa ha di le ntjha, ke di kgutlisetsa moo ke di rekileng hore ba kgone ho mpha tse sebetsang hantle. Haeba re sa emetse disebediswa tseo, re kgona ho kadimana ka tseo re nang le tsona hore re qete mosebetsi.

Bukana eo ho ngotsweng ditlaleho fatshe ho yona. E ka lahleha kapa yaba metsi kapa ya ba mongobo. Ke ka hoo ke bontshitseng ntatemoholo wa ka hore re ka ngola ditlaleho tsohle ka hare ho computer-a kapa ka hare ho founu.

O lokela hore a be le dijalo tse ntlafetseng haholo. Hape a boele a tsamaye a lo bua le batho ba mmaraka hore ba mo fe sebaka moo a ka kgonang ho rekisetsa dijalo tsa hae teng. A be a sign-e le hore o tla ba patala bokae ha a sa qetile ho rekisa dijalo tsa hae.